Ku hambana loku ku vuyerisa swichudeni hi ndlela yo hi ndlela leyi. Machudeni ya kota ku dyondza eka machudeni man'wanyana, ma dyondza mahanyelo lamanene, ma dyondza na leswa kahle leswinene eka machudeni man'wanyani. Ma dyondza na ndhavuko lowunene na matikhomelo lamanene eka machudeni man'wanyana.

Vavasati hi vona vafambisi va muti lavakulu. Ehandle ka n'wansati emutini, a hi hinkwaswo leswi nga fambaka hi ndlela. Vavanuna ina hi vona nhloko kambe, laha ku nga na wansati swa nyoxa. Laha ku khomaka n'wansati swa saseka swinene. Naswona vavasati hi vona lava kurisaka muti, hi vona lava kurisaka ndyangu, hi vona lava endlaka ndyangu wu tiya, wu xitsonga, wu saseka, wu basa, wu tlhela wu va na xindzuti lexinene.

Ndzi nga n'wi vutisa leswaku loko wa ha kula i yini leswi a va swi languterile eka wena? Naswona hi swihi leswi u nga swi fikelela sweswi i nga kula? Naswona leswi u nga tsandzeka ku swi fikelela, u tsandzekise hi yini? Naswona loko wo nyikiwa nkarhi wa ku tlhela u swi endla futhi, u nga ha swi endla xana?

Siku ra Paseka ri kombisa ku pfuka eka hosi Yeso. Laha endzhaku ka loko a ta va a vambiwile hi maJuda.

Ndzi nga titwa ndzi vavisekile swinene tanihi hi xirho xa ndyangu. Hikuva hikuva mintirho ya le kaya a yi fanelanga yi hundziwa naswona ku na mintirho yin'wana loko yi endliwa u nga ri kona, swi vanga makhombo emunhwini na le vuton'wini

N'wana u fanele ku dyondza ku sweka eka malembe ya khumembirhi hikuva, eka malembe lawa n'wana u va a ri eku kuleni swinene naswona leswi swi ta n'wi endla leswaku a kula a karhi a kota ku sweka.

Mucato wa ndhavuko wa Xitsonga, i mucato lowu hlanganisaka mindyangu yimbirhi. Naswona leswi swi endla leswaku mindyangu yi hlangana, kambe ndyangu wun'wana na wun'wana wu na vutihlamuleri bya vona. Leswaku vona va ti boha leswaku n'wana wa vona loko ku ri wa xisati u ta ya a ya ti khoma kahle, na va ndyangu wa lowa n'wanuna na vona va ti boha leswaku n'wana wa vona va u ta hlayisa n'wana wa le ka ndyangu lowun'wani.

Wu ta katsa ku nyikela, na matimu, na leswaku vanhu va vula vumbhoni ekusunguleni ka loko munhu yaloye a velekiwile ku fikela sweswi.

Ndzi nga va tsundzuxa leswaku ku va va loveriwile hi vavanuna, a hi ku hela ka misava. Naswona ndza swi twisisa leswaku ku chuha ka vona ku nga va ku ri kona hikuva vo tala va tshemba leswaku ku va va loveriweke hi vavanuna vo va rhandza, swi nga endla va nga ha kumi vavanuna vo va rhandza. Kambe a hi swona, vavanuna va rirhandzu va ha ri kona hala handle. va nga ha ya va ringeta nakambe.

Ndzi nge swi amukeli hikuva mucato wu lava vanhu lava rhandzanaka, hayi vanhu lava nga ta dyondza ku rhandzana loko se va tshama va ri vambirhi. Naswona mucato i xiboho lexi faneleke xi endliwa hi nuna na nsati, hayi lexi faneleke xi endliwa hi va ndyangu.

A ndzi ta n'wi kombisa vubihi byo ya entshaveni ematshan'wini yo ya exibedhlele. Naswona etintshaveni a va hlayisekanga swinene, kambe exibedhlele u ta va a ri ekusuhi na ndyangu wa yena laha hi nga ta n'wi vona. Kambe etintshaveni i ta va a ri yexe, laha a nga ta hlupheka swinene.

I ntiyiso. Hikuva swakudya swa le vupeladyambu swo tala swa kona swi hoxiwe swilo kumbe swi mirisiwa swi tlhela swi kurisiwa hi swilo swo karhi. Kambe swa ndhavuko, i swakudya leswi hi swi swekaka hi nga cheletela swo tala leswi nga tshikaka swi va nxungeto eka rihanyo ra hina.

Vanhu hinkwavo eswikolweni etindhawini ta ntirho na le mugangeni va fanele ku tirhisa ririmi leri ri va hlanganisaka. Va nga ha tirhisa ririmi ro fana na ra xinghezi hikuva xinghezi hi xona lexi xi dyondzisiwaka hinkwako, hi rona ririmi leri hlanganisaka vanhu hinkwako. Naswona hi rona ririmi leri faneleke ku tirha swinene etindhawini to fana na le emintirhweni.

Mufana un'wana na un'wana loko se a lava ku teka nsati, u fanele ku huma a ya tshama emutini wa yena. A nga tshami laha tatana wa yena na mana wa yena va tshamaka kona.

Mikhuva ya ndhavuko leyi vakreste va nga yi yirisa i mikhuva yo fana na tanihi ku phahla, na tanihi ku chayeriwa swikwembu, na minkhuvo yin'wana na yin'wana leyi endliwaka ya ndhavuko.

Swivangelo leswikulu swo rhurha eAfrika-Dzonga i vuhlayiseki. Hikuva Afrika-Dzonga ku na makhamba swinene, ku na vukungundzwani swinene. Naswona na ku pfumaleka ka mintirho swa xungeta eka ku rhurha ka vanhu hikuva, vanhu vo tala a va kumi mintirho eAfrika-Dzonga.

Ndzi nga n'wi tsundzuxa leswaku ku yimbisiwa etintshaveni a swi lulamelangi swinene hikuva, a ku na vuhlayiseki naswona a swi endliwa hi madokodela. Naswona ku va a yimbisiwa exibedhlele swi nga endla leswaku a va kahle swinene hikuva, u ta va a ri na hina va ndyangu wa yena laha hi nga ta va hi n'wi langutela na ku n'wi hlayisa swinene. Kambe etintshaveni u ta va a ri yexe.

A ndzi ta dyondzisa n'wana wa mina kumbe a ndzi ta vulavula na n'wana wa mina, ku va a ti khoma kahle leswinene swinene. A endla leswi faneleke swinene, a nga vi munhu loyi a hombolokeke. Naswona a va mufana kumbe n'wanuna kumbe jaha leri ri faneleke ri tiyimela swinene, ri nga hungutiwa hi moya.

Switayela swo tanihi xibelani, no boha minceka leswaku miri wa wansati kumbe body yi nga vonaki na swintsanana.

Mina ndzi ri swi swi hundzeriwile hi nkarhi hikuva, eka nkarhi wa sweswi a swa ha bohi ku va n'wana a ya entshaveni. Hikuva se ku na tindlela tin'wani naswona i swibedhlele swa mfumo i mahala ku va n'wana a yimbisiwa.

Leswi swi endla leswaku hi kota ku hambaniseka naswona hi kota ku tiva maxaka ya hina hambi ya ri ya le kule munhu un'wani na un'wani loyi va fanaka hi swivongo swi vula leswaku hi maxaka naswona loko wo swi landzelerisa kahle swi endla leswaku u hetelela u kuma laha mi hlanganaka kona.

E-e eka vurhangeri bya ka hina ku hava varhangeri va xisati vurhangeri hinkwabyo byi katsa vavanuna i vavanuna la va va rhangelaka.

Ndzi vona swi antswa ku va ku sweka tanihi ntlawa hikuva leswi swi endla leswaku ku nga tirhi mali yo tala naswona leswi swi endla leswaku ku va na vuxaka exikarhi ka vaakatiko kambe loko u tirhisa catering swi vula leswaku u ta tshama u karhi u tirhisa yona hikuva vaakatiko va nge tsakeli ku lava ku tirha loko xiyimo xi tika ntsena.

A ndzi ta ku eka yena a tivi xivongo xa yena a tlhela a tiva vanhu lava swivongo swa vona swi fanaka na swa yena hikuva leswi swi endla leswaku vanhu lava swi vula leswaku i maxaka ya yena ku na la va hlanganaku kona naswona a xiximi swivongo swa van'wani hambi swi vuriwa hi ndlela yin'wani a swi xiximi hikuva i swivongo naswona.

Leswi swi ta endzhaku ko pfumala vutivi ku Vukreste i yini naswona van'wani swi ta endzhaku ka loko va tshembile ngopfu eka Vukreste kambe va nga voni mbuyelo wa swona.

Ndzi nga vutisa xivutiso xo hi xitalo xa swona hi swihi leswi vangaka timholovo exikarhi ka vanhu naswona timhaka va ti tsemisa ku yini naswona loko se timhaka ti herile hi rihi goza leri va ri tekaka ku tshinya munhu loyi a voniweki nandzu.

Ndzi nga hlamusela leswaku Vukreste hi byona lebyi nga hi vumba byi hi hlayisa kusukela ha ha ri va ntsanana naswona swi fanerile ku va i byi khongela Vukreste hikuva hi xona xikwembu xa matimba hi xona xikwembu lexi hi vonaka minkarhi hinkwayo hi xona xikwembu lexi hi hlayisaka and hi xona xikwembu xa ntwelavusiwana lexi hlamulaka swirilo swa hina minkarhi hinkwayo.

Mintlhontlho leyi vavasati eka vurhangeri va langutaneke na yona i ku va va va langutela hansi va va nyatsa swinene van'wani va tlhela va nga vahloniphi hikuva va ri vavasati.

Ndzi nga va hlamusela leswaku a ndzi tsakeli ku sweka guxe hikuva maswekelo ya guxe a ya kahle swinene naswona guxe ra kala a ro tshama ri ri kona minkarhi hinkwayo emasin'wini ndzi nga va hlamusela leswaku mina ndzi ta kota ku sweka swakudya swo tanihi tihove matsavu swipinichi hikuva i swakudya leswi tshamaka swi ri kona minkarhi hinkwayo.

I ku va va ya dyondza ku va vavanuna no endla leswi vuriwaka circumcision laha va fikaka va tsemiwa va va kurisa va va endla vavanuna ntiyela.

Swakudya swa mafurha swinene leswi swi endla leswaku vanhu va nyuhela hi laha swi nga fanelangiki ha kona hikuva mafurha ya fika ya akelana emirini wa vona laha se swi vangaka vuvabyi byo tani hi bya mafurha laha vanhu va nyuhelaka ku hundza mpimo.

Ina swi yi kona mimphahlo leyi endliwaka hikuva leswi hi va hi teka n'wana hi n'wi tivisa eka va le hansi laha va nga ta kota ku n'wi hlayisa kona n'wana loyi a hlayiseka va n'wi lela hi minkarhi hinkwayo nivusiku ni ninhlikani.

Ina ndza tinyungubyisa hi ririmi ra mina swinene ende leswi ndzi swi endlaka ku kombisa leswaku ndza tinyungubyisa hi leswi mina eka social media ndzi tsala hi ririmi ra mina na loko ndzi humile ndzi ri ehandle ndzi vulavula hi ririmi ra mina kambe ndza tirhisa tindzimi tin'wani loko hi nga twani na munhu loyi ndzi vulavulaka na yena naswona mina a ndzi ti tumbetini leswaku ndzi Mutsonga loko ndzi ri evanhwini kumbe loko ndzi ri eka ndhawu yin'wani yo ka yi nga ri ya le kaya.

E-e leswi vantshwa vo tala va ambarisaka xiswona minkarhini ya sweswi a swi kombisi leswaku va ha tekela enhlokweni xintu na tidyondzo ta le makaya hikuva vanhu vo mbala njhe na mizimba ya vona a va ha yi chavisi miri ya vona yi sala ehandle.

I xiyimbeleri xa doctor Thomas Chauke, hikuva tatana Thomas Chauke va ndzi chayela tinsimu leti ndzi titwaka swinene naswona tinsimu ta vona ta dyondzisa ti na hungu lerinene.

Vuyimbeleri bya ndhavuko byi hi bya hi dyondzisa swinene no hi komba ndlela hi ta ndhavuko, byi tlhela byi hi dyondzisa vutomi hi xiyimo xa le henhla swinene. Hikuva hi xitalo, xitalo bya tinsimu leti va yimbelela hi ntiyiso kumbe leswi swi nga tshama swi endleka.

Hi ku ya hi ndhavuko wa ka hina wa vatsonga ndzi nga xava minceka for vana va mina va vanhwanyani ivi lava va majaha ni va xavela swiburukwana swo koma swo basa ivi ndzi tlhela ndzi va xavela tinjhovo ivi lowa nhwanyana ndzi basela hi ku n'wi xavela xibelani

A ndzi ta sweka tihove ivi ndzi sweka na nyama ya homu hikuva leswi i swakudya swa ndhavuko leswi ndzi swi tsakelaka swinene, naswona a ndzi na ntiyiso wa leswaku na yena a ta swi tsakela.

Ndzi nga hlamusela mufambisi leswaku tinsimu leti va ti yimbelelaka ta khwayere mina a ndzi ti tivi, kambe ndzi nga va nyika mavonelo ku kumbe ndzi va kombisa hi tinsimu leti mina ndzi ti tivaka leti ndzi nga ta va ndzi ri na ku tshemba leswaku na vona va ti tiva, ivi hi yimbelela tona xikan'we.

Ndzawulo ya dyondzo yi fanele ku endla vulavisisi bya leswaku vanhu va le ka muganga walowo wu yisaka xikolo eka wona, i vanhu va muxaka muni, i vanhu va ndhavuko wihi, ivi ndzawulo ya dyondzo yi endla leswaku tidyondzo ta ndhavuko ti kona eka xikolo xexo hi ku ya hi vanhu lava tshamaka kumbe hi ku ya hi vanhu lava nghenaka eka xikolo xexo

I swakudya swo tanihi tihove, huku ya xintima, na nyama ya homu, hi swona swakudya leswi ndzi swi hlanganisaka ngopfu ni ku amukela munhu. Hikuva swona i swakudya swa ndhavuko swinene ene swi nandziha swinene.

A ndzi ta n'wi kombisa holobye hi nkoka wo va na tindlela to lulama. Naswona a ndzi ta n'wi kombisa holobye leswaku ku va hi nga ringanelanga hi swo famba emugangeni swi hi onhela ku fika kwini, naswona swi hi karhata ku fika kwini. Hikuva ku pfumaleka ka swo famba swo ringanela swi endla leswaku ku famba swi nga olovi, na ku ya etindhawini ta le kule leswi nga hi oloveli. Naswona a hi ta kombela swinene leswaku va hi lulamisela magondzo lawa ya ya nga onhaka leswaku hi ta va na swo famba swo ringanela.

Swakudya leswi mina ndzi swi rhandzaka swinene swa ndhavuko i swakudya swo tanihi tihove, nyama ya huku, kambe huku leyi ya la kaya kumbe huku ya xintima na nyama ya homu. Hikuva swakudya leswi swa ni nandzihela swinene.

Loko munhu un'wana a ndzi xanisa emugangeni wa ka hina, ndzi nga ya ndzi ya mangala nandzu eka ndhuna. Hikuva ndhuna hi yona leyi yi tshamaka yi ri kona emugangeni kambe hosi yi kumeka eka ndhawu yin'wanyana, naswona ku kuma hosi a swi olovi.

Ndzi nga titwa ndzi khunguvanyisekile swinene ndzi nga tsana swinene hikuva, a ndzi voni nkoka wo va vanhu van'wanyana hi tekelana ehansi kumbe hi tekelana ehansi hi ku ya hi rixaka.

Eka mincino ya ndhavuko ya maTsonga mina ndzi rhandza ngopfu muchongolo, ndzi rhandza ngopfu na xibelani, ndzi rhandza na mincino ya makhwaya. Hikuva mincino leyi hi yona leyi na mina ndzi kotaka ku yi cina.

Mina ndzi rhandza vuyimbeleri bya xigaza na vuyimbeleri bya mapiano. Lebyi bya xigaza ndzi ndzi byi rhandza hikuva byi na mahungu lamanene bya dyondzisa naswona i vuyimbeleri bya ndhavuko. Kambe lebyi bya amapiano i vuyimbeleri lebyi se byi nga teka ndhawu eAfrika-Dzonga naswona byi chayiwa kun'wana na kun'wana, i vuyimbeleri bya ku hungasa.

Ina, ndzi nga yisa n'wana wa mina eka xikolo lexi nga ni tindzimi to hambanahambana, leswaku na yena a ta dyondza tindzimi tin'wana. Hikuva loko a tiva tindzimi to hlawuleka tanihi Xinghezi na Xitsonga xa ka vona swi ta endla leswaku loko se a humile a nga ha tshami ekusuhi swi n'wi tikela swinene, kambe loko a dyondza tindzimi tin'wana leti vanhu van'wani va ti vulavulaka swi ta n'wi olovela na yena loko a hlangana na vona mahlweni.

Ina, ndzi vona swakudya swa manguva lawa swi hambana na swakudya swa ndhavuko, hikuva swakudya swa manguva lawa swi talele ngopfu hi tikhemikhali naswona swakudya swa manguva lawa swo tala swa kona swo endliwa. Kambe swakudya swa ndhavuko swo timilela hi ndlela ya kahle na laha swi byariweke kona a ku tirhisiwi tikhemikhali to va na nxungeto eka rihanyo ra vanhu. Naswona swakudya swa ndhavuko hi swona leswi swi nga hi hanyisaka kahle.